Nka go akantsha. Go na le merogo e mentsi e e sa tlwaelegang thata mme e ka nna molemo fa o ka e leka. Morogo wa thepe o nontsha mmele ka ntlha ya iron le calcium. Morogo wa serofo, le ona o tumile ka fibre. O thusa go tsamaisa dijo sentle mo mmeleng. Gape go nale morogo wa lerotho o na le takatso e le nngwe. O ka e apaya jaaka spinach mme o na le vitamins C e ntsi. Fa o rata go leka se sengwe se se sa tlwaelegang o ka o leka morogo wa le rotse. O ka o dirisa jaaka reddish.

Eya, nka go tlhalosetsa ka mokgwa o bonolo. Ditapole di tlhoka sebaka se senang phefo e e rileng letsatsi le le lekaneng, diura di le six and eight ka letsatsi. Pele o jala lema lefatshe la gago o netefatse gore le na le maungo o o nang le . Diapole di tlhoka metsi a a lekaneng bogolo jang mo dikgweding tsa ntlha. Go jala di-banana, dipanana di gola sentle mo mafelong a a nang le mogobe le mmu o monnya metsi sentle. O tshwanetse go tlogela sebaka sa dimetara tse two to three fa gare ga di-banana gore di seke tsa pitlagana. Ka kakaretso fa o jala maungo o tshwanetse go netefatsa gore o na le mmu o siameng, metsi a lekaneng le sebaka se se bulegileng se letsatsi le fitlhang mo go sona.

Ee a re tsamaye ka dikgato le dikgato gore re tlhaloganye botshelo jwa rooibos. Go tloga ka peo go fitlha ka kopi. Go jala ga ka peo, peo ya rooibos e na le kgapetsa-kgapetsa jaaka e tshwanetse go thunya kgotsa go tshelwa ka metsi a a molelo pele e jala gore e thunye. Go gola ga tlhokomelo semela se gola ka bonya mme se tshwanetse go nosetswa ka tekano eseng thata. Go roba ga rooibos. Go roba go diragala ka dikgwedi tsa selemo. Go omisa ga ditlhare di di phatlhadiwa mo lefelong la letsatsi kgotsa mo lefelong a nang le phefo go oma. Go dira tee. Fa di setse di omelletse di silwa kgotsa di phatlhollwa go dira matlhare a mannyane-nyane ke mokgwa wa rooibos a tswang ka mmu go ya mokopi.

Ee, ke a tlhalosa. Melemo ya go nwa rooibos mo boitekanelong jwa mmele le botsogo. Ga ena caffeine, e humile ka . E thusa go fokotsa kgatelo ya madi. E tshegetsa botsogo jwa letlalo. E thusa tshilo ya dijo. E na le tse di kwa godimo. E ka thusa ka go robala sentle. Ka jalo rooibos-e ke sengwe se se ka dirang karolo e e molemo mo tlhokomelong ya mmele le boitekanelo mme gape ke sa tlholego ebile ga ena dikotsi tse dintsi.

Ee, ke ntlha e botlhokwa thata balemirui ba rooibos ba lebane le dikgwetlho tse di dirileng mme tse dingwe di ka rarabololwa ka maemo a a siameng. Rooibos e gola mo mafelong a a nang le pula e nnye mme fa pula e seka thata semela se ka swa. Rooibos ga e rate mmu o o tshwarang metsi thata. Ditshenekegi tse di jaaka dikokonyana, di ka senya makgakga kgotsa metlhare Go jala, go roba le go omisa, go tsaya maatla a madi a mantsi. Climate change-e ema dilo tse di jaaka pula le mogote tse di ka amang kgolo ya semenya.

Go siame, ke tla tlhalosa ka kakaretso. Dikgwetlho tse di kgolo tsa balemirui bangwe ba lebaganeng le tsone gompieno, ke tse di latelang. Diphetogo tsa boswa, tharabololo, malwetsi le di tshenyegelo, tharabololo, ditshenyego tse di kwa godimo, pula e e ikanyetseng le metsi a a sa lekaneng, diphetogo tsa mmaraka le ditheko tse di sa tisang.

Ee, potso e e molemo thata. Balemirui, bafepi ba setse ba thoma ditlhopha tse dintšha tsa go dira gore maungo a seka a senyega. Mme gape a tlisa boleng jo bo iketsegileng mo marenkeng. Ditsela tse dintšha tsa go dira maungo a dirisiwang ka tsone. Dijeme le matute, go dira jam, go dira fruits syrups maungo, a a omisitsweng like di-fruits, dried fruits. Matute a a farologaneng jaaka bo juices, dithunya tsa dijana jaaka di-snacks, maungo mo dijong tsa botsogo ditlhokego tsa bongaka le botle.

Ee a re lebeletse maungo a tumileng thata mo lefatsheng. Di-banana, ditapole, diapole, merare, diperekisi dinwe le ditlhare tsa tropiki. Ka bokhutshwane maungo a jewang thata mo lefatsheng ke di-banana, diapole merare, maungo, diperekisi, lebaka ke gore a nonne, a jewa ka ditsela di le dintsi, a tshela lobaka lo loleele morago ga thobo mme a fitlhelelega mo marenkeng kwa godimo ga selemo sotlhe.